Ee, ke dumela thata gore dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikolong di na le seabe se segolo mo go boitekanelo jwa bana, segolobogolo mo bathong ba ba humanegileng. Seabe sa dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikolo mo boitekanelong jwa bone, go fepa bana ka metlha le ka tekatekano, bana ba amogela dijo tse di nang le phepo e e tshwanetseng go thusa mo go tsosoloseng maatla le go tokafatsa kgonagalo ya bona ya go ithuta le go nna botsogo jo bo botoka. Go tsholola kgolo ya thuto le maikutlo a botoka, bana ba fepiwa sentle fa ba na le maatla a go ithuta, maikutlo a a botoka, le go nna le bokgoni jwa go tsaya dikatlholo tse di siameng. Go tokafatsa tekatekano mo bathong ba ba humanegileng, dithulaganyo tsa go fepa bana go thusa ditlhabololo ya tekatekano ya pholo ya dijo mo bathong ba ba humanegileng ba ba tlwaetseng go tlhoka dijo tsa phepo sentle mo a bone.

Dikgato tse nka di tsayang fa ke gateletswe ke bolwetse, mme ba re go tloga ko morago ga dibeke di le pedi, go tsaya ditlhare, ke kgone le go botsa ka botlalo ka bolwetse jwa me le ditlhare tse di rileng tse di tlhokegang, go tlhaloganya gore ke arogana jang le bolwetse le lebaka la go ema. Fa bolwetse bo le boima kgotsa bo ka fetola botshelo jwa me, ke ka leka go fitlhelela ditsela tse dingwe tsa thuso, jaaka go ya kwa di tsebang kgotsa go botsa ngaka ya poraefete kgotsa ya mmuso e nngwe, go leka go tlhokomela botsogo jwa me ka ditsela tse dingwe. Fa ke ntse ke eme, go nwa metsi, go robala sentle, go ja dijo tse di phepa le go iketleletsa gore mmele o maatla, ke tswelela go batla thuso mo mebileng e mengwe e kgonang go nthusa go bona ditlhare ka bonako kgotsa go bona thuso ya bongaka e e oketsegileng.

Go lemoga kgatelelo e e kwa godimo ya madi, kgatelelo e e kwa godimo ga madi gantsi ga e na matshwao a a tlhomameng, ka jalo batho ba ka se lemoge fa ba sa ye go tlhatlhoba madi. Tsela e e molemo ya go lemoga ke go itima madi ka nako e e tshwanetseng, kgotsa go ya go bona ngaka go dira tlhatlhobo. Kalafi ya e e kwa godimo ya madi, ditiro tsa kalafi, ngaka e ka go nela ditlhare tsa go laola kgatelelo ya madi. Phetogo ya botshelo, go ja dijo tse di nang le phepo e e siameng, go itshupa mmele ka metlha, go fokotsa botswai, le go ema kgole le kgatlhego le kgatelelo, go tlhokomela boima jwa mmele, go emisa go nwa mokgale, kgotsa go fokotsa go nwa ka botlalo.

Se se ka dirwang go tshegetsa batho ba ba nang le bogole le go ba thusa go ikutlwa ba amogetswe. Go ba reetsa ka kelotlhoko le bopelotelele, go ba tshwara ka tlotlo le bopelonomi, go ba akaretsa mo diketsong tsa setšhaba le tsa lelapa, go ba thusa go bona tshegetso ya bongaka le ya maikutlo, go dira gore ba ikutlwe ba sireletsega le go se kgethologe, go ba ruta bokgoni jwa go itlhokomela le go itshola mo botshelong. Kakaretso, go tshegetsa batho ba ba nang le bogole go simolola ka go ba reetsa, go ba tshwara ka tlotlo le go ba akaretsa mo matshelong a setšhaba. Tshegetso e e siameng e ba thusa go iketleletsa, go tswelela pele le go ikutlwa ba amogetswe le go nna le boleng mo setšhabeng.

Go fepa pholo ka tsela e e siameng, go tlhokomela bokgoni jwa pholo, go netefatsa gore pholo e a sireletsega. Dithulaganyo tsa go thibela malwetse mo dipholong tsa bo mme, dikopelo tsa ente, go enta dipholo tsa bo mme kgatlhanong le malwetse a a tlwaelegileng a a bakang mmokwane le letshoroma. Tlhokomelo ya botsogo mo dipholong, go tlhokomela botsogo jwa dipholo tsa bomme ka go ba le dijo tse di phepa, metsi a phepa, le go tlhokomela tikologo e e phepa. Go ruta balemi ka mekgwa e e siameng ya tlhokomelo, go ba ruta ka botlhokwa jwa go boloka diphatsa tsa diphologo tse di phepa le go fokotsa kgotlhang ya malwetse. Seabe sa mekgwa le dithulaganyo tseno mo go fokotseng malwetse a bana. Pholo ya bo mme e phetseng sentle e thusa tlhagisa dijo di le phepa le tse di nang le phepo e e maleba, tse di thusang bana go gola sentle le go lwantsha malwetse.

Nka bua le molekane ka boitumelo le ka tlotlo, ke mo tlhalosetse ka fa go dirisitsweng itshireletso go ka go sireletsa malwetse a HIV le boimana jo bo sa rerweng, bontsha gore o tlhokomela botsogo jwa gago le jwa gage. Fa o ka bontsha gore di tshireletso ke karolo ya tlhokomelo ya bobedi jwa lona, o ka mo kgothaletsa go amogela tshireletso, leka go tlhaloganya mabaka a gagwe, bontsha botlhokwa jwa sireletso ya bobedi, kopa thuso ya setsebi, goreng go le botlhokwa gore batho ba itshireletse kgatlhanong le HIV le boimana ka nako e le nngwe. Go thibela HIV, HIV ke bolwetse jo bo fetolang botshelo, e leng lebaka la botlhokwa jwa sireletso ya go thibela phitlhelelo ya bolwetse, go netefatsa botsogo jo bo itekanetseng jwa bobedi, go laola boimana le HIV nako e le nngwe, go thusa gore bobedi bo nne le botsogo jo bo botoka, go tshwara bokgoni jwa go itlhokomela le bokamoso jo bo tshepisiwang.

Dintsho tsa bo mma ka nako ya pelegi ke mathata a maikutlo le maikutlo a bogale a tshoganetseng morago ga go ba le ngwana. E ka akaretsa maikutlo a mannyane, go ikutlwa lwantshana, go gana go dira dilo tse o neng o di ratile, go tshela ka dikakanyo tse di bosula le go se kgone go itshola. Diphetogo tsa diphologolo tsa mmele, diphetogo tsa hormone morago ga go tsala ngwana, di ka felela ka dintsho tsa maikutlo. Kgatelelo ya go tlhoka tshedimosetso, mathata a botsogo jwa mmele, mathata a botsogo jwa maikutlo a lelapa, ditharabololo le go fokotsa tshegetso ya lelapa le metswedi. Bua le setsebi sa botsogo jwa maikutlo, go tlhokomela botsogo jwa mmele, go itse le go amogela go dintsi tsa dintho tsa pelegi di tlwaelegile.

Ditlamelwana tsa pholo tse di tshwanetseng go tlamela bagodi mo tikologong, go tlhokomela botsogo jwa pholo. Pholo di tshwanetse go tlamelwa mo mafelong a phepa, a nang le metsi a phepa le dijo tse di maleba, tse di nang le phepo, go ba sireletsa mo dikolong le malwetseng, go fokotsa kgoreletsegi mo tikologong, go netefatsa tshireletso ya pholo mo metsweding le mo mmileng. Ditlamelwana tsa boitekanelo jo lefapha la pholo le puso di ka di dirang go thusa bagodi mo tikologong, go thusa ka maitemogelo le dithuto tsa tlhokomelo ya pholo, go tshegetsa ka ditshwanelo le mananeo a boitekanelo, go tlhokomela tikologo le go tlhomamisa tshireletso ya pholo, go fa bagodi tshegetso tsa madi le dithuso, go tlhokomela ditshireletso mo metsweding le mafelo a pholo.

Ditoropo di na le diphatlha tsa kalafi tse di fetang mo matshelong a motse wa magae. Go nna le dingaka le badiri ba ba nang le bokgoni jo bo kwa godimo, go nna le mekgwa e e tseneletseng ya tlhokomelo, dipotlana tsa boiketlo jo bogolo. Dikgwebo tse di tlhokomelang , go na le merero ya setšhaba e e thusang batho ka kalafi le tlhokomelo. Dikgwebo tsa ditlhokomelo tsa boitekanelo mo ditoropong, kagelo e kgolo ya baithuti le bakudi mo ditoropong, batho ba ngata. Ka jalo, ditlhare le ditirelo di ka nna tsa nna teng mo kotsing ya go nna teng fela. Ditlamorago tsa maemo a magareng a bophelo, gona le batho ba ba ntseng jang mo seemong se se thata sa le dijo tse di sa tswang, se se amang botsogo jwa bone. Kakaretso, kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong ka gonne go na le ditirelo tse di farologaneng, dingaka le mekgwa ya kalafi e e phepa. Mme dikgwetlho tse di ka tswang ke kagelo ya baithuti, phitlhelelo e e sa leka-lekangwang le maemo a botsogo a a farologaneng mo setšhabeng.

Go itlhopha le go se kgone go bona ba lelapa le ditsala, se ke se dirileng ke ne ka dirisa mekgwa ya puisano ya motlakase jaaka video calls, WhatsApp, le go ikopanya le bone. Mme seno se nthusa go ikutlwa ke sa le karolo ya setšhaba. Go tlhoka thuto ka nako e dikolo di ne di tswalwa, se ke se dirileng ke ne ka leka go ikatisa ka dithuto tsa maranyane, online learning.